Umthombo umthombo othembekile engiwusebenzisayo mina ukuze ngithole iy'ndaba ey'thembekile zaseNingizimu Afrika, kune-page elikwenye yenkundla yezokuxhumana nje edumile, ilona engiyeke ngililandele mina ukuze ngithole iy'ndaba. Ngoba iy'ndaba ey'vela lapha ziba yiqiniso zigcina sey'sabalele ey'ndaweni eyiningi, nasebantwini nje abaningi emphakathini eminingi. Kugcina kutholakala ukuthi cha vele le ndaba le ebese ngiyibone lapha iyiqiniso. Yingakho ngithi-ke iwona mthombo engiwuthemba kakhulu mina loyana otholakala kuleya social media platform leya u-Facebook. Leliya page leliya, libhala iy'ndaba ey'hlabahlosile impela, eziba yiqiniso. Yikhona ngithi ngiyalithemba, ngoba lingilethela iy'ndaba ey'thembekile zaseNingizimu Afrika. Ngiyakhona nje uma ngifuna nje ulwazi oluthile nokuzwa indaba ethile liyasiza kakhulu.

Engingayenza ukuqinisekisa ukuphepha uma ngisebenzisa i-Wi-Fi yamahhala. Ngingaqinisekisa ukuthi angisheri ilo, ama-details ami a-private ngiyawa-hide-a. Angivezi izinto zami eziphesonali ezibucayi, ngiyazama ukuthi ngi-hide-e ngiyazama ukuthi Ngoba lokho kungagcina ukuthi kwenzeka ukuthi-ke umuntu omunye ahekhe ifoni yami ngendlela engingayiqondi. Ngakho ngingabheka kakhulu ukuthi akukhoni okungaba isithiyo sokuthi kugcine sekwenzeka into enjenga leyo, ngoba ngisendaweni e-public. Ukuthi akukhoni ukuthi kungagcina kwenzeka ukuthi kuhekheke ifoni yami or i-Wi-Fi yami nayo isigcina isibhekana nenkinga yokuthi yahekhwa umuntu ozobe esephethwe ukuganga.

Ngingasho ngithi ayisizi ngoba kuyenzeka uma kune-load shedding sekucishe ugesi, uthole ukuthi inethiwekhi ayikho sdalo. Espeshali mawuhlala ey'ndaweni ey'semakhaya makuhambe ugesi, khona iy'khathi sokuthi makuhambe khona ugesi. Inethiwekhi ingabibikho sidalo nje into ekuthiwa inethiwekhi. So nje ukuba nerutha nakho akusizi ngoba uma usuhambile ugesi kuyenzeka inethiwekhi ingadonsi. Noma kuthiwa ubunayo irutha ingasizi kodwa. Ngako mina ngibona khona ukuthi cha, ayisizi ngoba lezo khathi ey'kanjalo ayikhethi. Uvele ubone inethiwekhi ingekho ngenxa yokuthi sekucishwe ugesi. Nayo irutha leyo ngeke isuke isebenze inethiwekhi mase kucishwe ugesi isuke isingasdonsi kahle. Ngakho, hhayi angiyiboni mina isiza esimeni esinjenga leso. Ayisizi nje kuyafana irutha ayisizi nayo, mase sekucishwe ugesi kwesinye isikhathi.

Iy'miso nemithetho esemqoka evikela abathengi ukuthi abathengi mabethenga eyndaweni zokuthenga. Abasebenzisa amakhadi mabethenga amakhadi abo bewavikele engabi-exposed ekuthenini aba sobala esemehlweni, nokuthi abantu abagangayo bayakwazi ukuwa-access-a. So, abathengi kubalulekile lokho ukuthi bavikeleleke abathengi mabethenga eyndaweni zokuthenga. Nabathenga ngamakhadi bevikelekeke amakhadi abo, i-information esemakhadini abo ingagcina iba sobala, iveleleka nakubantu abangenza okubi ngayo. Kubalulekile ukuthi kuqikelelwe izinto ey'semqoka njenga lezo, ukuthi umthengi uyavikeleka mayethenga esitolo esithile. Ikhadi azobe ethenga ngalo, nemali, abathenga ngey'mali, konke kuvikelekile, bavikeleke abathengi ey'tolo.

Iy'nzuzo iy'nzuzo ney'nselela zokufunda ku-inthanethi zikhona zona. Ngoba amathuba okuthi ufunde kude akhona avulelekile ngoba usuyakwazi ukuthi uthole ukuthi uyofunda endaweni ekude, mhlampe noma sekuthiwa uyofunda phesheya kwey'lwandle, ususuka la endaweni ohlala kuyo. Usuyakwazi ukuthi uhambe uyofunda endaweni eqhelile, mhlampe njengoba ngisho ukuthi uyofunda phesheya kwey'lwandle uyakwazi nokuthi u-aplaye online ngo inthanethi bekwazi ukuthi bekuxhumanisa nokuthi ukwazi ukuthi ubheke isikole ukuze uhambe uyofunda la ofuna ukuyofunda khona. Ngakho ubuchwepheshe lobu bama inthanethi uyakwazi ukuthi u-aplaye, u-aplayele ukuyofunda endaweni ekude, kodwa wena ungakafiki kuyo, uqambe uyakhona kade isicelo wasifaka samukeleka kahle. Kuhle kona impela amathuba okuthi uyofunda kude, asekhona ngenxa ye-inthanethi ikwenze kwalula.